Metshameko ya kgaisano mo seileketeroniking e kopanya jwa motshameko le boiketlo jwa boithabiso go ya ka tsela e motho a lebanang ka yone e ka nna tiro ya moso, mokgwa wa go itlosa bodutu kgotsa tse pedi mmogo

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana bogolo jang mo . Le fa go ntse jalo, ga se ga se ka gale gore ke maswe ke diphetogo tsa botshelo tse di tlisang ditlamorago tse di botoka kgotsa tse di busula go ikaegile ka ba le babedi baithuti le barutabana go tlhomamisa teka tekano magareng ga online le physical play.

Metshameko ya maano le metsameko ya kgaisano.

E fetola mefuta le mokgwa wa motshameko, e dira metshameko ya gompieno go nna le bašwa, e dira go bulela motshameko lefatshe lotlhe.

Ke motshameko wa maano gobane e tlhokomela perekisano, maano mmogo le bagodi ba ba nang le bokgoni bo bo kgethegileng.

Go batlega data mme metshameko e o ka e fitlhelang mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya maoto ba re ke Dream League le motshameko wa go lwana ba re ke .

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama jang fa o tshameka o sa kgaotse? E ka dira gore o tswafe, o be matlapa o seke wa lebelela ditiro tsa mo ntlong.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne o ikamanya le batho ba bangwe le ka nako ya mmatota. Fa o batla go tshameka o tlhoka sedirela se se siameng, inthanete e e tseneletseng, akhaonto.

Bangwe ba rata go tshameka bosigo gobane inthanete ga e sokodise mme data bosigo e tsamaya ka bonye ka bonye ga e tsamaye thata go tshwana le motshegare.

Inthanete e re thusa ka go re ntsha bodutu le gore godisa mo menaganong mme metshameko eno e ne e se teng bogologolo tala gobane e tlile gone jaqnong ka nako ya thekenoloji.

Internet-e fa o tshameka metshameko ya gago ga o a tshwanela go isa maina a gago a nnete.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng gobane ba sokodisa ke network-e.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko mo inthaneteng nka bopa motshameko yo o sa batleng data gobane ga se mang le mang yo a kgonang go tshola madi a go reka data.

Le fa e le gore Esport e ntse e gola ka lebelo, dikotsi tse di amanang le yone di tshwanetse go tlhokomelwa ka kelotlhoko, go tshwanetse go nna le balebedi, barutabana le batsamaisi ba ba tlhokomelang ba tsaya karolo ka mme ba tsaya karolo le bona ba tshwanetse go itse maikarabelo a bone mo botshelong.

Go tshwana fela le baatleletiki ba metshameko ya setso, batshameki ba ele thekeniki ba tshwanetse go tlhokomela mmele, mogopolo le maikutlo. Seno se tla ba thusa go dira sentle go se gobala le le go itumelela se ba se dirang ka botsogo jwa botoka. Go tshameka ka boikarabelo le ka tekatekano ke konokono ya katlego mo Esports.

Metshameko ya setso le ya segompieno di na le ditshiamelo tse di kgethegileng mo go godisa ngwana ka kakaretso. Metshameko ya setso e thusa ngwana go gola sentle mo mmeleng le mo puisanong ya namana fa metshameko ya segompieno e tokafatsa bokgoni jwa mogopolo le go ikamogela mo lefatsheng la thekenoloji ka jalo go botlhokwa gore bana ba neiwe sebaka sa go itumelela mefuta yotlhe ya metshameko ka tekatekano gore ba kgone go itekanyetsa mo mmeleng le mo tlhaloganyong.

Kgwele ya dinao, bana ba rata go gaisana, go tsaya karolo mo setlhopheng, go itaya bolo le go fenya ditlhopha tse dingwe, e ruta perekisano.

Go rotloetsa go ithuta, metshameko ke tsela e bana ba ithutang ka yone ba sa lemoge ka gonne e dira thuto go nna monate e se kgatelelo.